Merogo e e tshwanang le mushroom ke merogo e e sa itsegeng thata mme e sa tlwaelegang, mme e siametse mmele fela jaaka e mengwe e e tlwaelegileng.

Go jala maungo a a tshwanang le diapole kgotsa dipanana, ke kakanyo e e ntle thata ka e le maungo a a tlwaelegileng mme a ratiwang thata ke batho. Le fa mongwe a ka batla go ipulela kgwebo, a ka dira sentle thata.

Merogo e e tshwanang le ditamati ke merogo e e jalwang nakong efe kapa efe mo selemong ka e sa tseye lobaka lo lo kalo gore e ka gola. Seo se bakwa ke go ya ka foo o tlabeng o epetse mosima o o e lekanetseng ka teng le ka moo o tlabeng o e nosetsa ka teng. E itseela lobaka lo lo ka nnang matsatsi a le masome a marataro go ya go le a le 'kgolo mme morago ga foo, e tlabe e siametse gore e ka rojwa.

Rooibos ke monawa wa setlhatsana yo o tlholegileng kwa dithabeng tsa motse Kapa, o fitlhelwa mo Aforika Borwa fela. Dikala tsa teng di gola boleele jo bo ka nnang one point five meters mme go kotulwa ga yona go simolola go tloga go fifty centimeters fa fatshe, mme morago ga foo, e fetisetswa go bidisiwa di ura di leng lesome le bobedi. Morago ga foo, e be e omisiwa, e be e ka tokafalela gore e ka nwewa.

E na le melemo e e akaretsang go ka isa tlase bolwetse jwa kankere, e babalesegile go ka dirisiwa mo maseeng mme e dirisetswa go alafa ditlhabi tsa mo maleng.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebaganeng le tsone ke maemo a bosa. Go tlhokega ga pula le mogote di ka rarabolwa ka tlhabololo ya peo, tiriso ya go lema e e sireleditsweng le go laola metsi go thusa go fokotsa ditlamorago tse di sa siamang tsa go fokotsega ga pula.

Dikgwetlho tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke tlhaselo ya malwetsi, tshireletso ya ditlhare, tlhokego ya madi a go simolola madirelo a a tlhabololang maungo.

Ditempele tsa jeme tse di dirisiwang le peo ya di go letla go dira jam-e e e sa apewang. Mokgwa ono o boloka dikotla le tatso ya maungo. Go omisa maungo ka go dirisa go ka dirwa ka go tlhaola dikarolo tsa maungo ka bokima, go a nosa le go a katisetsa go boloka mongobo.

Maungo a a jalwang thata mo lefatsheng ke maungo a a tshwanang le ditamati, dipanana le dinamune. Ke maungo a a nang le dikotla tse di kwa godimo le botlhokwa jo bo botlhokwa mo ikonoming. Botlhokwa ba maungo gape ke tlhabololo ya kanamo ya temothuo le go tlhagisa madi a mantsi.

Merogo e e lengwang thata ebile e jewa thata lefatshe ka bophara ke ditapole, ditamati le digwete. Di na le dibithamini tse di botlhokwa le di-mineral-e tse di botlhokwa. Digwete di thusa ka tlhabololo ya matlho le letlalo, ditapole tsone di na le ditatšhe tse di botlhokwa mo go tlhabololeng kgolo ya mmele le go boloka boleng jwa mmele. Segolobogolo, merogo e, e botlhokwa mo ikonoming ebile e tlhagisa madi a mantsi le go fetola dikamano tsa temothuo.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo thata mo temothuong ya segompieno le mo dithulaganyong tsa dijo segolobogolo mo dikgaolong tse di omileng tsa Aforika. Mo godimo ga go nna dijo tse di tlhokegang, di botlhokwa ka go bo di kgona go gola mo maemong a a thata a loapi, ka go bo di na le dikotla tse dintsi. Di kgona go itshokela komelelo ebile di tlhoka metsi a le mannye.

Wine farming ke go lengwa ga morara ka maikemisetso a go dira bojalwa jwa wine. Go jala wine go tlhoka go tlhomamisa gore go na le tikologo e e siameng, go lemela mmu le go tlhokomela ditlhare tsa gore di tle di gole sentle. Thulaganyo e, e simololwa ka go dira dipolase tse di siametseng morara, go tlhabolola mmu, go nosetsa le go poma ditlhare tsa .

Go simolola tshingwana, o tlhoka mmu o o siameng, metsi a nne gaufi gore o tle o kgone go nosetsa, go sirelediwa mo phefong, letsatsi le le lekaneng le go rulaganya tshingwana ya gago. Mme gape le didiriswa tse o tla di tlhokang, o tla tlhoka dišafolo tsa go epa, makhauwe a go poma, sekere le digalase tsa matlho fa o pona.

Go sireletsa tikologo, balemi ba rooibos ba dirisa ditsela tsa go lema tse di tlhabololang boleng jwa mmu jaaka go nosetsa ka go tsenya didirisiwa tsa tlholego le go epa ka tsela ya tlholego. Go sireletsa ditshedi, balemi ba boloka mafelo a tlholego a ditshedi go dikologa masimo a rooibos, seno se thusa go sireletsa dimela tsa tlholego.

Dithoro tse di botlhokwa ke tse di tshwanang le bommidi, mabele, korong le ditlhaka. Dijo tsa dithoro ke dinawa le bodinawa tsa . Dithoro le dijo tsa dithoro di na le seabe se segolo mo ikonoming, bogolo mo Aforika Borwa. Temo ya dithoro e thusa go tshegetsa ikonomi ya selegae le go ntshetsa dithoro mo mafatsheng a ka kwa ntle.

O tshwanetse go itse dilo tse di tshwanang le maemo a tlelaemete le mmu. Maemo a bosa le mmu mo lefelong le le maleba a botlhokwa mo go atlegeng ga temo ya yone. Nako ya go jala dipeo, dipeo di tsenngwa mo tsa peo ka Moranang kgotsa Mopitlwe mme dipeo tse dinnye di tlosiwa mo masimong ka mariga. Go nosetsa ga se thata go nosetsa rooibos ka metsi a mantsi fa e se fela ka nako ya komelelo. Rooibos e rata pula ya mariga, e kgona go emelana le komelelo ya selemo ka ntlha ya medi ya yone e e kitlaneng.

Rooibos ga ena caffeine mme ebile e kgona go emelana le maemo a bosa. E na le dinonofo tse di tlhomologileng le melemo e mentsi e e dirang gore e nne sejalo se se botlhokwa thata go se rekisa mo Aforika Borwa le mo lefatsheng lotlhe. Se se akaretsa dinonofo tsa go alafa, go nna le kagiso le go dirisiwa mo ditlhabololong tsa metsi le mafura a a tlhokafalang.